Vonelo ra mina ra mhaka leyi ya vakhegula vo tshamisiwa eka ndhawu ya vuhlayisi kahle loko u ri munhu loyi a tirhaku a nga swi koteku ku tlhogomela vakokwani a swi kahle ku u nga tshika kokwani vo vabya va nga koteki ku famba a tshama a ri nexe so swi kahle ku u teka kokwani wa we u n'wi yisa le va ya n'wu tlhogomela va n'wu endlela hinkwaswo leswi va swi .

Ndzi lava kokwani Mashele va ya ekaya ra vakheguli ni vakhalabyo hikokwalaho ku va na vana va vaxisati na vana va vaxinuna kambe vana va vona va tekiwile va tlhela va tekana hikokwalaho ka ku ri ve nge swi koti va nge swi koti tlhogomela kokwana Mashele kambe loko vo yisiwa ekaya ra vakhegulu va ta tlhogomeriwa.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile hi hileswaku loko u dyuharile a wu swi koti ku van'wana a va swi koti ku famba a va swi koti ku vona a va swi koti ku endla nchumu nkoka wa muhlayisi i ku u ta swi kota ku va hlayisa ku va hlambisa ku va swekela ku va endlela lavaku a tlhela a va yisa etindhawini leti va lavaku ku ya eka .

Mhani a ndzi ta kombela hi teka kokwani hi va yisa ekaya ra vakhegulu na vakhalabya hikokwalaho ka ku kokwani la va nga kona xiyimo xa voho a xi ni tsakisi a a va voni ku hava munhu loyi a va hlantswelaku a va swekelaku a va yisaku etindhawini leti va ti rhandzaku a ku na munhu loyi va hlekaku na yena a va swi koti ku sweka a va swi koti ku endla nchumu kambe ekaya ra vakhegulu ni vakhalabya va ta hlantsweriwa va ta tshama na van'wani vakhegulu va ta endla swilo leswi va swi rhandzaku va ta swekeriwa hinkwaswo va ta endleriwa ekaya ra .

Va tlhogomela vakhalabya va va hlantswela va va swekela va va hlambisa va va endlela hinkwaswo leswi va swi lavaku va tekiwa va ya tshama na van'wani vakhegulu va nyikiwa mapapila va ti hlayela ku ti tsakisa va langutisela tibolo va endla hinkwaswo leswi va swi rhandzaku.

Nhlayiso wa le kaya a wu fani na le nhlayiso wa le vudyuhari ekaya un'wani na un'wani u na vutomi bya yena vana va ya xikolweni vanhu hinkwavo van'wani va ya ntirhweni kambe ekaya ra vadyuhari ku na vanhu lava va hakeriwaku leswaku va kota ku tlhogomela vakokwani va kota ku va endlela hinkwaswo leswi va swi .

Hinkwenu hi faneleke ku kuma vukorhoki bya le kaya a ku na va nkoka ku tlula un'wani u n'wana u mhani u papa u mukhalabya hi fanele hi kuma hinkwenu.

A byi fani ku na lebyi byi hakeriwaka hi mali ya mfumo ku na lebyi byi hakeriwaku hi mali ya ndzindzakhombo.

Vafanele ku dyondza ku vulavula na vakhalabya va fanele ku yingisela vafanele ku tiva leswaku lowu mukhalabye loyi a nga rhandzi yini a nga endli yini swi yini swa n'wu vavisa va fanele ku swi tiva ku hi nkarhi wa tani ku endliwa yini.

Ku na nkarhi loyi hi yaku ya va vhakela ku na na minkarhi leyi hi hi pfumeleriwaku leswaku hi va bela riqingho hi va vutisa leswaku byi njhani vutomi na vona va swi kota ku va hi tsalela kumbe va hi fowunela.

Tindlela leti nga kona ta vukorhokeri bya ku wisa i leswaku va fanele ku wisa nkarhi na nkarhi ku na lava fanele vatirha ninhlekani na lava fanele va tirha nivusiku va fanele ku kuma ku pfuniwa eka mfumo va kuma ku pfuniwa eka mindyangu ya ya vona.

Ndlela leyi u nga n'wi hlawula muphakeri wa nhlayiso wa le kaya wo tshembeka hi loko u famba u ya eka tindhawu ta vakhegulu na vakhalabya u langutisa xiyimo na ndhawu ku ri yi njhani u langutisa vatirhi ku va khoma njhani vanhu u langutisa leswaku vanhu va ri yini hi ndhawu liya hi mikarhi ya sweswi wa swi kota ku kuma swilo leswi u la ta swi tiva hi ku tirhisa riqingho se ni u ta n'wi lava hi ku tirhisa riqingho loko u nga n'wi kumangi loko u ya .

Ndzi nga pfumela leswaku bya le kaya bya antswa ku tlula kaya ra vakhalabya hikokwalaho ka ku loko u ri kaya va kota ku tlhogomela u ri nexe va langutisa wena hinkwaswo u swi lavaku va va kota ku ku endlela hi nkarhi kambe ekaya ra vakhalabya swin'wani na swin'wani swi famba hi nkarhi wa swona a va swi koti no va mi endlela swilo hinkwaswo hi nkarhi wun'we ku na nkarhi wa lexiya ku na nkarhi wa lexo.

Ndzi nga tiyisekisa leswaku nimpundzu va teka murhi na ninhlekani ndzi tlhela ku va mina loyi ndzi fambisaku murhi ndzi va nyikaku na mati na madyambu ndzi tlhela ndzi fambisa murhi na mati leswaku va nga rivali va nga .

Leswi ndzi nga ta swi endla mina a ndzi ta sweka mapoto yo hambanahambana ndzi sweka swakudya leswi laviwaku hi munhu hinkwawo ndzi tlhela ndzi swekela swakudya swa vanhu lava va vabyaku ku fana na mavabyi ya chukela a va fanelanga va dya ya mafurha man'wani na man'wani a ndzi ta sweka swakudya swo hambanahambana ku ri un'wani na un'wani a ta a tikuma a tsakini a .

Home based care hi loko emutini va vitana munhu leswaku va ta va ta langutisa vakhalabya hi mhaka ya leswaku mukhalabye a nga ha swi koti ku tiendlela leswi a swi a swi lavaka a nga swi koti ku vona a nga swi koti ku tiyisa ku tiyisa etindhawini to tshama a nga swi koti ku endla swilo swo tala se emutini va thola ti-home based care leswaku va ta tlhogomela vadyuhari.

Nkoka wa vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo hileswaku va ta kota ku ti tlhogomela hi mhaka ya leswaku loko munhu a hundzisile malembe a va mudyuhari a nga swi koti ku hi mhaka ya swona a nga kumi muholo se ni mali leyi yi va pfuna hi swona.

Loko a ndzi ri nhloko ya muti a ndzi ta tiyisisa leswaku vadyuhari va hlayisekile va na vanhu lava va nga ta va hlayisa a ndzi ta thola vanhu lava vitanaka ku i ti-home based care lava nga ta va pfuna va va tlhogomela loko hina hi ye entirhweni vana va exikolweni leswaku va nga xaniseki va tshama va ri kahle va yisiwile eswibedhlele va endliwile hinkwaswo va va nwile na murhi ya vona.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumelaka mali ya mudende hileswaku vanhu vo tala eAfrika-Dzonga a va tirhi vatswari vo tala a va tirhi vakokwani a va swi koti ku ku tirha naswona mali leyi ya va pfuna swinene ya va pfuna ku hlayisa miti ya vona ya va pfuna leswaku va xava swilo swo hlamba va xava va va xava swilo leswi va fanele va swi dya ya pfuna swinene mali ya ya ya mudende.

Mali ya social grant a yi ringanangi hikokwalaho ka ku ri swilo swa durha swakudya swa vitana ngopfu swinene swilo hinkwaswo laha emisaveni swi vitaniwa hi mali ya le henhla mali ya mudende a yi ringanangi yitsongo swinene.

E-e, titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli bya kahle a ya fani na ma titliniki ya la Joni a va endli swilo hi ndlela ya kahle ndzi tshama ndzi ya eka yin'wani ya ka Malamulele a yi nga ri kahle.

Mfumo wu fanele wu thola vanhu vo talanyana mfumo u fanele u u xava mimirhi yo ringana yi fanele yi endla milawu leswaku tinese ti nga vulavuli timhaka ta vanhu ti fanele ti endla leswaku hinkwaswo leswi matikoxikaya ma swi lavaka swi kona etitliliniki.

Nkoka wa ti-mobile tliliniki ematikweni lama pfumelaka ya pfuna swinene hi mhaka ya leswaku a hi hinkwavo munhu a kotaka ku fikelela eka titliliniki leti ta le kule a hi hinkwavo munhu va tshamaku kusuhi ka titliniki van'wani va suka ematiko ya le kule va famba va ya eka titliliniki ti-mobile tliliniki ta pfuna leswaku ti ta laha mi tshamaka kona swa pfuna swinene.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi hi mhaka ya leswaku loko munhu a vabya a nga lulamangi a nga swi koti leswaku a famba nkarhi wo leha matimba ya hela swa pfuna leswaku titliniki ti va kusuhi leswaku vanhu va nga heli matimba hi ku famba ndlela yo leha ku lavana na titliliniki leti nga le kule swa pfuna swinene.

Leswi ndzi nga ta swi endla loko ndzi fonela ambulense kutani yi hlwela ku fika a ndzi ta famba ndzi ya eka makhelwani ndzi kombela leswaku va ndzi lomba movha leswaku hi ta kota ku teka makwenu hi n'wi yisa exibedhlele leswaku loko ho yimela ambulense swi nge lunghi.

Leswi endlaka leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika loko ku endleke nghozi i mhaka ya leswaku a yi a swi talanga swilo eswibedhlele timovha ti hlayikile ti-ambulance ti hlayisekile a va swi koti leswaku va landza vanhu vo tala va fanele va landza vanhu va va yisa eswibedhlele ndlela va tlhela va famba va landza van'wani a ku na swilo leswo ringana eswibedhlele hi swona ti-emergency services ti hlwela ku fika.

Tindlela leti nga ta tirhisiwaka ku hlohlotelo vanhu ku amukela na ku landzelela treatment ya mavabyi ma HIV and AIDS i leswaku ku va na tidyondzo leti dyondzisiwaka leswaku loko u vile na vuvabyi lebyi a swi vuli leswaku u ta ku loveni kambe u nga swi kota ku hanya kahle loko u dya swakudya leswinene na leswaku loko u nwa mimirhi ya wena hi nkarhi u endla hinkwaswo u nga swi kota ku hanya vutomi byo lulameke ku fana na van'wana vanhu.

Ndzi vona swi nga lulamanga hi mhaka ya leswaku vanhu va vabya a ku laveki munhu wo kayivela vanhu va fanele va endla swilo hi ku hatlisa va pfuna mu vanhu hinkwavo hi nkarhi vanhu va nga kayiveli.

Xitshunxo ku papalata leswaku vanhu loko va ha rindzerile ku pfuniwa hileswaku ku va na switulu a nga ta tshama kona va nga yimi hi milenge va fanele leswaku tinese nkarhi na nkarhi va ta va ta langutisa leswaku vanhu va ha ri kahle kumbe e-e.

Leswi va nga ta swi endla i leswaku va thola vanhu lava ringaneke va fanele ku kurisa swibedhlele va va engetela mibedwa va engetela murhi va engetela switulu leswaku vanhu loko va fikile va kota ku rindza kona va fanele va endla leswaku hinkwaswo swilo swa le eswibedhlele swi ringanile hi leswi mfumo wa Afrika-Dzonga wu fanele ku swi endla.

Eka swibedhlele swa mfumo ku tala ngopfu swinene hi mhaka ya leswaku vanhu hinkwavo va ya kona hi mhaka ya leswaku a va na mali yo hakela eka swibedhlele le swa ku nga riki swa mfumo. Ka swibedhlele leswa ku nga riku ka mfumo a wu yi ntsena kambe ku na mali leyi u faneleke ku yi hakela leswaku u tshame masiku mangani na swilo swa tani kambe xibedhlele xa mfumo a wu hakeli nchumu naswona va amukela munhu un'wana na un'wana eka swibedhlele swa mfumo.

Ti-private healthcare ti durha ku tlula ti-public health care hi mhaka ya leswaku xiyimo xa xa vu vuongori bya le private hospital swi le henhla swinene swi le henhla na swakudya leswaku leswi va swi dyaka leni swi le henhla na tinese ta kona va e endla leswaku va langutisa vavabyi ku ya hi nkarhi na nkarhi u kuma vuongori lebyinene u pfuniwa swinene eka xibedhlele leswi.